Eyona mpawu ibalaseleyo endiye ndiyibheke kukubona uba umntu uzimisele na. Ingaba unalo ulwazi ngezinto zefama? And eyona nto ibalulekileyo kukuba, ingaba lo mntu uyalibona na ikamva lefama ne-agriculture laa mntu?

Ikhona iminyango ekhona evunyelweyo for amanina oko kuquka uncediswano kwezezimali, ukutsho i-financial assistance, kunye neteknoloji. Ukonyusa izinga leteknoloji esetyenziswayo emafama kuncedisana namanina ukwenzela uba akwazi ukuqhubela phambili besebenzisana kakuhle, ukwenzela uba abone imiphumela emihle kwiifama .

Ingaluncedo kakhulu kuba atsho akwazi ukwakha amathuba omsebenzi kulutsha. Ayanceda futhi nokukhupha ulutsha kwizinto ezibuyisela mva ezoqoqosho kweli.

Isivuno esibolileyo singathi siphazamise isivuno esingabolanga. Sichaphazele nesi singabolanga, sisenze naso singakulungeli ukusetyenziswa.

Ngokokubona kwam angancedeka kakhulu amabhinqa kule nto ngokuba atsho akhuthazeke ukuba angene kwizinto zokufama.

Ukunkonkxa kuyanceda kakhulu, ikakhulu kubantu abahlala kwiindawo ezisezilalini. Ngoba xa bengenamandla umzekelo kuyenzeka ukutya kubole, kuyakhusela ekubeni ukutya kungaboli kuhlale ixesha elide. Kwaye kuyakhusela nalapha kwiintsholongwane, akungeni akungeni ntsholongwane abantu bayakwazi ukutya ukutya okusempilweni.

Uboya begusha buyanceda ikakhulu ngamaxesha ekubanda ngawo ukuthi kwenze iimpahla. Kuyanceda futhi nasekubaseni umlilo

Ngokoluvo kwam ibaluleke kakhulu laa nto yabantu bokunikwa imhlaba and ndisacinga uba urhulumente usayiqhuba kakuhle into yokunikwa kwabantu kwemihlaba. Kwaye iyabanceda nabo uba bakhe amashishini batsho bavuselele nawo ezoqoqosho kwiindawo zabo.

Eyona mcelimngeni iye ibe khona kukufuya iinkukhu zizifo zeenkuku nezilwanyana eziye zidle iinkukhu. Ngamanye amaxesha ufumanise uba ke kuzawufuneka ufumane indawo eyaneleyo ukwenzela uba iinkukhu zikwazi uba zandise inzala, zinyuse nebhizinesi.

Imifuno eye ikhule ebusika iquka imifuno yona ngokwayo. Iquka iikhaphetshu kunye neekherothi, ziyakwazi ukukhula ebusika.

Owona nobangela kukuba abantu abawazi kakuhle amalungelo abo. Ngoba into enje ayisafanelanga uba iyenzeka ngala maxesha, into yoba kuthiwe abantu abasezifama abakhuselekanga. Yinto efanele iyekwe kwenzele uba kuqhubeke kusetyenzwa kakuhle, siqhuba uqoqosho lwale lweli lizwekazi sihlala kuyo.

Eyona micelimngeni kukuba kusenokunqaba izinto ezichanekileyo zokuqhubeka ukwazi ukugcina iintlanzi zisemkhenkceni. Enye into ke yilaa nto kuthiwa zii-cost ngokwesilungu, ii-cost uyofumanisa uba ziba phezulu.

Enye indlela eyaziwayo kukuya kwizikolo ezifundisa ngezolimo nokufunda ebantwini abadala ukuzimisela isikakhulu, uzazi uba ufunani.

Into efuneka uyenzile ngamaxesha kukuba ngala maxesha umvuzo angenayo funeka zibe khona imali ezibekwayo ecaleni zikaxakeka ukwenzela kuthi xa kufika amaxesha kaxakeka kungabi nzima.

Iinkonkxa ziza kunceda ukuba zihlale ixesha elide ngaphandle kokusebenza izinto ezinjengombane, into engakunceda ukwazi ukonga nalapha ezimalini.

Iswekile yeyona nto ebalulekileyo abantu abayisebenzisayo abaninzi. Noba kungakhona amafama amaninzi, yona izosoloko idingeka.

Hayi, eyona nto ibalulekileyo kukuba ukuba ukwazi ukuthetha nabasebenzi bakho. Uve nakubo ukuba bona baziva njani, like ziintoni ezingenziwa ukuphucula iimeko abasebenza phantsi kwazo. Enye indlela kukuba ukwazi ukuzibeka ezihlangwini zabasebenzi ukwenzela uba izigqibo ozenzayo uzazi uba zizigqibo ezinokukuchaphazela njani wena uba ubukule meko yabo.

Zingaluncedo kakhulu kuba zingasusa laa nto yofuneka kukhangelwe imfuyo. Ungakwazi ukusebenzisa idrowuni ukuba zijonge, nalapho izilwanyana zisenokuba sengozini khona, izokwazi ukusebenzisa ii-drones uba zifikelele kwindawo ongenokwazi ukufikelela.

Eyona nto ibalulekileyo kukuba about it. Sikwazi nokuba siphucula njani ngamaxesha, umzekelo ehlotyeni sizazi iziqhamo ezifanele sizithengise ngaloo maxesha ukwenzela uba uqinisekise ukuba ingeniso isoloko ikhona. Nokuba uqinisekeni nokokuba nabasebenzi nabo bakwinqanaba elihle lokuba bangaqhubeka besebenza bezimisele emsebenzini wabo.

Ndicinga uba singasiphazamisa kakhulu le hemp ibhizinesi yentsangu ngoba okokuqala, ii-side effects ze-hemp kwakwintsangu uzafumanisa uba abantu bazoba ibhizinesi ne-government.

Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba uyakwazi ukwenza uhlalutyo, uyazi imakethi odila nayo, uyazi abantu bafunani ukwazi nokuba ubone uba sesiphi, zeziphi izizityalo ezikhula kakhuhle nezisebenzayo ngamaxesha athile enyakeni.

I-hake yenye yezona ntlanzi zikhona apha eMzantsi Afrika kwaye zibalulekile, ziyasetyenziswa kubalimi beentlanzi nabantu abalima iintlanzi namafama akwizinto zolwandle. Kwaye zezona fishi zezona ntlanzi zisetyenziswayo ukwenzela uba zithengiseke.

Isivuno seeorenji siye sithengwe ngabantu ekuhlaleni, siye sithengwe nazifekhtri ezivelisa iijusi eziye zezithengwe ngabantu basekuhlaleni.

Ndicinga ukuba ngenxa yokwanda kweteknoloji nokuba urhulumente efuna ukwandisa abantu uba nezifundo zeeteknoloji nezobugcisa nezolwazi baye bayayekela kwezemfundo. Kodwa ngokucinga kwam ngokuya bebona nokuba abantu zibalulekile ezi zakhono njengomlimi kwaye kuye kubuyelwe kuzo ngoba aziphelelanga nje ekubeni yikharityhulam kwabanye abantu kodwa zikwayi-culture yabo.